Metshameko ya se ileketeroniki e ka nna motshameko fa e dirisiwa go fenya le go supa bokgoni. Mme gape e ka nna boitlosobodutu fa e dirisiwa go itumedisa le go iphaposa.

Ee, metshameko ya mo megaleng e fokoditse go tshameka ka namana ka ntlha ya boitlosobodutu jwa sejo sengwe, le go bona motlhofo. Mme e sa kgone go e tlosa gotlhe ka ntlha ya botlhokwa jwa boitlamo jwa mmele, le kamano ya batho.

Rocket league ke motshameko wa kgwele ya dinao ka dikoloi. O tseneletse thata mme gape o monate.

Mo segompienong di eleketerone di fetotse tsela e metshameko e tshamekiwang ka yona, ka gore e tshamekiwa mo megaleng. Go oketsa phitlhelelo le go tiisa dikgaisano tse di rileng ka botswerere, gape e tokafatsa botshelo jwa metshameko.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya se ileketeroniki kgotsa metshameko ya mogala, ke gore e kgona go tiisa kgaisano le monate ka nako e e sa lekanyegeng. Le go dira gore o kgone go tlhatlhoba bokgoni jwa gago, le go rulaganya maano fa o tshameka.

Fa o batla go tshameka metshameko wa mo inthaneteng, o tlhoka inthanete e tshegetsegileng, akhaonto mo motshamekong le bokgoni jwa motshameko. Metshameko e e tumileng mo inthaneteng ke FIFA motshameko wa kgwele ya dinao, o o tseneletseng mo ditlhopheng tsa bokgoni. Le Apex Legend, motshameko wa Battle Royal e e tsamaisang setlhopha.

Fa o tshameka metshameko wa mo inthanete o sa kgaotse, o ka feleletsa o na le mathata a matlho le maphio le pelo e e sa kgethegileng. Gape o ka tsosa kgatlhego e ntsi, motshameko wa me wa mmamoratwa mo inthanete ke FIFA ka gonne o kgona go tshameka ka babadi ba bangwe o kgona go rulaganya setlhopha. Mme o kgona go tshameka motshameko wa kgwele o i thute dilo dile nngwe kana tse pedi ka kgwele.

Ectlhoka data ka gore go tsamaisa diphatlhalatso tsa kgaisano, le ba bapadi ba bangwe ka nako ya nnete. Le go tshegetsa botshelo jwa inthanete fa o batla go tshameka metshameko mo inthaneteng. O tlhoka sesebediswa kgotsa mogala, inthanete e e tshegetsang, akhaonto mo motshamekong, data e e lekaneng le go tlhaloganya melao le maano a motshameko.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo, ka gonne bosigo ke nako ya boikhutso. Mme gape le gore kgaisano le ba bapadi ba bangwe e kwa godimo, fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e a kwa godimo, mme a batla go tshameka metshameko ya mo inthanete, a ka nna a tlhopha metshameko e sa diriseng data e le ntsi, e dirisa data ya kwa tlase. Kgotsa a ka tshameka metshameko ka nako e e rileng.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona, ka go re itumedisa le go fokotsa bodutu, gape le go re ruta botswerere le maano. Metshameko ya mo inthanete e ne e se teng bogologolo, ka gonne pele ga go nna le inthanete le di ileketeroniki go ne go sa kgonege go tshameka metshameko wa inthanete ka nako ya nnete. Le bogologolo thekenoloji e ne e sa nonofala go tshwana le segompieno.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng e ka nna mathata a mmele, ditlamorago tsa maikutlo le go dirisa nako e ntsi. Gape go netefatsa gore o bolokegile fa o ee ke metshameko ya mo inthanete, o tshwanetse go ithuta melao ya metshameko le botshelo jwa inthanete. O nne le boitekanelo jwa mmele ebile gape o tlhokomele tsamaiso ya data ya gago.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthanete, ka gore theko ya data e kwa godimo ebile ba tlhoka didiriswa jaaka mogala. Metshameko e e bonolo e ka fitlhelwang mo inthanete ke metshameko e e sa jeng data jaaka Candy Crush le Subway Surfers.